Ina ndzi tshama ndzi dya miroho leyi omisiweke, tanihi miroho ya le masin'wini. Hikuva hi ntumbuluko wa ka hina, hi omise miroho leswaku hi ta tshama hi dya minkarhi hinkwayo. Hambi na loko nguva ya miroho yaleyo se yi hundzile.

Ku va va vutivi bya vurimi, va vhakela van'wamapurasi lavatsongo ivi va va dyondzisa hi vurimi na swidzidziharisi leswi va faneleke ku swi tirhisa eka swimilani swa vona.

Eka swibyariwa, hi nga kuma vuvabyi byo tanihi , intoxification, food poisoning, skin irritation kumbe ku hlakala. Ende mavabyi lama hinkwawo ya tshunguleka loko u hatla u tsutsuma u ya ka dokodela kumbe etliliniki ya le kusuhi.

Tindlela tin'wani leti van'wamapurasi va nga ti tirhisaka ta manguva lawa na ta ndhavuko ku cheleta swimilana swa vona hi leti landzelaka. Xo sungula, ku va va cheleta swimilana swa vona hi minkarhi ya nimixo ni madyambu, ku va va funengeta swimilani swa vona hi byanyi lebyi omeke, ku va va cheleta swimilana swa vona hi mati ya mpfula, na ku tirhisa system ya drip irrigation.

Van'wamapurasi va fanele ku va na ti-borehole leti ti nga ta va pfuna ku koka mati kumbe ku va tisela mati. Xa vumbirhi, van'wamapurasi va fanele ku va na mathangi lamakulu lama ma nga ta kangatela mati ya mpfula leswaku va ma tirhisa hi nkarhi wa dyandza.

Hikuva tinyama tin'wani ti sihalarile swinene ti nga ka ti nga endli biltong yo olova. Xa vumbirhi ku ku antswisa vuhanyo, hikuva tinyama tin'wani a ti nge koti ku endla biltong, a ti nge koti no tshama nkarhi wo leha.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene. Hikuva vana a va ta kuma nkateko wo ya dyondza hi vurimi, leswaku na vona va ta va varimi va kahle emakaya ya vona.

Mfumo wu nyika misava eka vanhu lava pfumalaka. Xa vumbirhi, mfumo wu tlherisela misava eka vinyi va yona va khale.

Swibyariwa swa fa, hi ku tshwa hi dyambu no pfumaleka ka mati. Leswi endlaka leswaku ntshovelo wu va wu ri ehansi.

Vanhu lava tekeriweke misava ya vona kumbe lava lahlekeriweke hi misava ya vona hi nkarhi wa apartheid, mfumo wu tlherisela misava ya vona eka vona.

Ku va va papalata vuvabyi na leswaku swiharhi swin'wana swa van'wamapurasi a swi koti ku hlangana na swiharhi swin'wana hi ntumbuluko. Na leswaku va ta kota ku va va kuma mbewu leyi va lavaka yona, kumbe muxaka wa breed-i leyi va lavaka yona kusuka ekule. Hikuva swa olovisa swinene ku va va suka va landza e semen eka purasi rin'wana va vuya va ta yi tirhisa eka purasi leri.

Tihomu leti fanele u ti phamela e diet-e leyi balanseke. Ti nwa mati yo tenga ntsena. Na leswaku ti dya hi nkarhi kumbe ti phameriwa hi nkarhi lowu fanaka siku na siku. U tlhela u papalata leswaku ti dya e swakudya leswi nga vuyerisiki nchumu.

Mbuyelo wa kona hileswaku u dyondza swo tala hi vurimi, leswi nga endlaka leswaku na wena u va murimi wa kahle. Naswona u tlhela u kota ku pfuna van'wanyani ku va va rima hi ndlela ya kahle.

Mfumo wu fanele ku pfuna van'wamapurasi hi switirhisiwa leswi faneleke, mali, na ku va yi va dyondzisa dyondzo leyi faneleke leswaku va va van'wamapurasi lava nga na ntokoto wa leswi va swi endlaka masiku na siku.

Ina ndzi vona swi fanerile ku va van'wamapurasi va tlakusela vatirhi vamapurasi muholo, hikuva va tirha ntirho lowu wu hlawulekeke swinene. Hi vona va nga khoma tiko, hi vona lava endlaka leswaku hinkwenu hi tlela hi dyile, hi va hi ri kahle.

E-e hi ku ya hi mina a ndzi voni leswaku tinguluve i swifuwo swo olova, ku va swi fuwiwa. Hikuva tinguluve ti lava ku hlayisiwa hi ndlela leyi hlawulekeke swinene ku hambana na swifuwo swin'wana.

Ndzi nga khunguvanyeka swinene hikuva loko ndzi xava swibyariwa kumbe manyoro, a ndzi ri na miehleketo leswaku swilo hinkwaswo swi ta tlhela swi vuya nakambe. Kambe loko maxelo ya nga endli ya nga xi kahle, ya endla leswaku swibyariwa swa mina swi fa. Ndzi nga vaviseka swinene emoyeni.

Vafuwi va tinguluve va tshika tihoko ta tinguluve ti thyaka swinene. Leswi swi endlaka leswaku ku no huhwa laha tinguluve ti tshamaka kona, tin'wani ti khoma na hi mavabyi. Na vanhu lava tshamaka ekusuhi na tihoko ta tinguluve va khoma hi mavabyi.

Mintlhotlho leyi tikhamphani ta ha sunguleke ti hlanganaka na yona. Xo sungula, ku pfumaleka ka mali yo sungula tikhamphani. Xa vumbirhi, ku pfumaleka ka switirhisiwa leswi faneleke ku va ku tikhamphani ta vona ti famba kahle. Xa vunharhu, ku va va tsandzeka kumbe ku ku hluleka ku nghena emaketeni.

Ndzi nga anakanya hi ku ringeta tindlela tin'wani to rima. Hikuva ku rhurhela eka ndhawu yin'wana, swa durha swinene. Naswona ku rhurhela eka misava leyi ndzi nga yi tiviki swi nga endla leswaku swi tlhela swi nga humeleli nakambe.

Hi leswaku vo tala va kula emadorobeni. Va kula va tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji tanihi hi tifoni. Kambe a va na ku navela ka swa vurimi, a va na dyondzo leyi faneleke hi vurimi, a va wu voni nkoka wo endla swa.

Miroho leyi byariweke ekaya, hi dya ya ha ri fresh-e. Hi xitalo hi tshovela hi tlhela hi dya hi nkarhi wolowo, kambe leyi xaviweke exitolo yi va yi tshamile nkarhinyana. Naswona miroho leyi xaviwaka exitolo, hi xitalo xa yona yi tirhiseriwa swidzidziharisi swo hambanahambana leswi swi nga swi nga fikaka swi va nga vuvabyi emirini wa munhu. Kambe miroho leyi tshoveriwaka kumbe leyi byariwaka ekaya, hi yi a yi tirhiseriwi swidzidziharisi swo tala.

Swivandla swa vurimi swi fanele swi ndlandlamuxiwa hi ku va varimi kumbe mfumo wu dyondzisa ti-career leti yelanaka na vurimi. Leswaku vanhu kumbe vantshwa va ta kota to tiva to tala kumbe swo tala hi mintirho ya vurimi, na ti-career, na ti-position leti nga kona eka vurimi.

Van'wamapurasi va fanele ku sungula va lavisisa kumbe ku kambisisa meleke wa tihomu va nga si senga. Leswaku va ta papalata ku senga meleka kumbe masi lawa ya nga na switsongwatsongwana, lawa ya nga ta tshika ya vange vuvabyi eka vanhu.

Ku pfumala vutivi bya makete, na ku pfumala transportation kumbe ndlela ya vutleketli yo ya emakete.

Ina swi kahle. Hikuva swi antswisa matimba ya misava, swi dlaya na switsotswana leswi nga kona emisaveni, swi antswisa na ntshovelo.

Ndzi nga vutisa leswaku, xana va tirhisa ndlela yini ku cheleta swimilana swa vona? Xa vumbirhi, xana va tirhisa yini ku papalata switsotswana na ku dlaya switsotswana eka misava ya vona? Xa vunharhu, xana va tirhisa yini ku pfuxa kumbe ku nyika matimba eka misava ya vona.

Mfumo wu fanele ku sapota van'wamapurasi hi timali kumbe hi switirhisiwa swa michini ya manguva lawa. Yi tlhela yi va dyondzisa matirhiselo ya swona.

Ku va va hlohletelo vanhu ku nghena eka swa vurimi, na leswaku ku va ku tirhisiwa misava hi ndlela leyi yi nga ta vuyerisa eka ikhonomi.

Maendlelo ya khale ya vurimi, ya tika swinene hikuva yo tala ya lava matimba na ntokoto wo tala na vutivi byo hlaya. Kambe maendlelo ya manguva lawa a ya tiki swinene hikuva, swilo swo tala swi endliwa hi michini naswona a swi lavi ntokoto wo tala.

Mfumo wu fanele ku hlohletelo vavasati ku va va nghena eka vurimi. Wu va dyondzisa hi nkoka wa vurimi. Wu endla ti-campaign, laha vanhu kumbe va laha vanhu va rimbewu ra xisati va nga ta dyondza swo tala hi vurimi.

Anakanya u fanele ku hlawula mihandzu leyi a lavaka ku yi omisa, a yi hlantswa, ivi a yi tsemelela kahle, ivi a tirhisa ndlela leyi yena a lavaka yona ku va a omisa mihandzu ya yena. A tlhela a endla leswaku a tiyisisa leswaku mihandzu ya yena a yi tshamiwi hi switsotswana na ti-bacteria, leswaku ku rihanyo ra vanhu lava nga ta dya mihandzu ya yena va nga vabyi.

Swirhapa swa vaaki swi nga endla leswaku vaaki va khomana va va nyandza yin'we va tlhela va tirhisana swinene ku endla leswaku va tshovela mihandzu ya kahle eswirhapeni swa vona.

Ndzi nga vitana mpfuno hikuva ndzi ta va ndzi nga tivi leswaku khamba rero ri hlome ku fikela kwini naswona loko ndzi ri nexe ndzi nga ri kota ku lwisana na rona xana.

I ku va varimi va kota ku nghena emaketeni varimi lavakulu na varimi lavatsongo va kota ku na vona va xavisa swibyariwa swa vona va endla mali yo tihanyisa ha yona.

Khale a va dlaya swiharhi swo karhi na timbuti na tihomu ku va va dya na ku va va endla swiambalo hi swikhumba va ta swona na ku va va endla swigubu hi swikhumba swa swihadyana leswi na swifuwo swa kona.

I ntirho wa vavanuna ku yevula swifuwo leswi dlayiweke emutini hikuva hi vona lava nga na matimba na vuswikoti byo yevula and hi vona lava nga tshembeka swinene eka ntirho lowu.

Vanhu va khale a va famba na vana va vona eku rimeni laha va fikaka va va dyondzisa kona va tlhela va va komba leswaku swi endlisiwa ku yini yini swi hlayisiwa ku yini swi byarisiwa ku yini naswona ku va swi humesa mihandzu ya kahle na matsavu ya kahle va fanele ku endlisa ku yini.

A ndzi ta byala matamatisi tinyala tiphepha makherotsi na matsavu hikuva hi swona leswi ndzi swi tirhisaka swinene eka swi masiku hinkwawo.

Xinsinyani xa mushroom lexi milaka hi xoxe ekaya naswona va ri xa dlaya swinene hikuva xi na chefu a xi lulamelangi ku va xi dyiwa hi vanhu.

Tanihi murimi a ndzi ta hlawula manyoro lama endliwaka ekaya hikuva a ya na tikhemikhali leti ti nga tshukaka ti dlaya swimilana naswona manyoro lawa ya endliwaka ekaya a ma hoxahoxiwangi kumbe ku chelachela swin'wana leswi nga tshikaka swi va nxungeto eka swimilana.

Mbuyelo wa kona hileswaku loko u byala swimilana leswi vuriwaka Hydroponics a ku laveki misava naswona a ku tirhisiwi mati yo tala eku kuriseni ka swimilana leswi.

Minongonoko yo tanihi ti-campaign na ti-Seninar laha varimi va hlanganaka va dyondzisiwa hi vurimi na tindlela tin'wani to va nga kuma mali ya nseketelo eka vurimi bya vona.

A ndzi ta va byela leswaku va biyela ndhawu ya vona leswaku makhamba na swifuwo swa vanhu swi nga koti ku nghena swi dya swibyariwa swa vona a ndzi ta tlhela ndzi va byela leswaku va tirhisa manyoro lamanene leswaku ma nga dlayi swimilana swa vona a ndzi ta tlhela ndzi va byela leswaku va pfala mikova leyi hundzaka hi le purasini ra vona leswaku loko mpfula yi na yi nga khukhuli swibyariwa swa vona.

Ndzi nga endla leswaku na mina ndzi dyondza tindlela tintshwa to endla mali hi ku ya hi nkarhi wa kona ndzi nga tlhela ndzi endla leswaku swibyariwa swa mina swi kota ku xavisiwa hi ndlela yin'wani hi ku tirhisa tindlela letintshwa.

Vurimi byi endla leswaku hi kuma mintirho hi tlhela hi dya mihandzu na swibyariwa swin'wani swa swa ha ri eka xiyimo xa kahle vurimi byi tlhela byi endla leswaku hi tshama hi hanye kahle emirini vurimi byi tlhela byi endla leswaku byi seketela no hoxa xandla eka nkwama wa ikhonomi ya tiko.

Ndzi nga va hlamusela hi ku hambana ka tikhemikhali ndzi tlhela ndzi va komba nxungeto wa tikhemikhali leti nga kona eka eka leswi va swi tirhisaka.

Swi ta endla leswaku ntshovelo wu va ehenhla swinene na leswaku ku humesiwa swibyariwa swa le ka xiyimo xa le henhla swinene swa kahle leswi nga tiyimisela ku va swi dyiwa no tirhisiwa hi vanhu hi nkarhi wolowo.

Va nga tirhisa tanihi matsavu kumbe swibyariwa swin'wana leswi vuneke kumbe leswi onhakeke na swakudya swo tanihi vuswa na swin'wana na swin'wana swa khale va nga tlhela va tirhisa hambi hi manyoro ya tihuku leti va ti fuyeke ku endla manyoro.

Muroho lowu ndzi wu rhandzaka i muroho wa matsavu lowu ndzi rhangaka ndzi wu tsemelela swinene hi sayizi ya kahle ivi ndzi wu chela e ebodweni ndzi chela mati matsanana laha wu vilaka wu vilaka wu vilaka ivi ni chela tamatisi ra mina ndzi chela na nyala ya mina ni chela mafurha ndzi tlhela ndzi chela na munyu wu ntsanana se ndzi swi tshika swi vila xikan'we swi vupfa.

Leswaku va ta kota ku swi cheleta kahle no swi hlayisa kahle no ringeta ku hlayisa mati hikuva loko va chela mati enhlokweni ya ta khuluka ya ya ehansi laha ma nga ta kota ku fikelela swibyariwa swin'wana na swin'wana.

Ndzi nga titwa kahle swinene hikuva leswi se swi ta hi boha leswaku i tirhisa manyoro lamanene lawa ya nga ta ka ya nga vi nxungeto na le ka swimilani na le ka vanhu lava dyaka swibyariwa swa le swirhapeni swa hina.

Hi leswaku ntshovelo wa le ka ntanga kumbe xinsin'wana xa le kaya na ntshovelo wa le ka masimu lamakulu wu nge ringani na naswona switirhisiwa leswi tirhaka eka xinsin'wana na switirhisiwa leswi tirhisiwaka eka masimu lamakulu swi nge ringani.

I van'wamapurasi va le makaya hikuva va na ntokoto lowukulu swinene hikuva vutomi bya vona khale a byi a byi ri ekurimeni naswona van'wamapurasi purasi va le makaya va tirhisa manyoro ya kahle kambe van'wamapurasi va le madorobeni va tirhisa ngopfu switirhisiwa swa tithekinoloji na manyoro ya tikhemikhali ku va va antswisa swibyariwa swa vona.

Vurimi bya muganga byi endla leswaku vaakatiko kumbe swirho swa muganga wolowo va khomana va va xilo xin'we laha va tirhaka xikan'we ku va va humesa mihandzu na swibyariwa swa kahle.

A ndzi ta lavisisa tindlela leti nga kona ku va ndzi nghena emaketeni hi xihatla naswona a ndzi ta endla leswaku mina ndzi ri lawula hi nexe ku vona leswi xotaka na laha ndzi faneleke ndzi lulamisa kona.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi langutaneke na yona i ku va yi fambisa swakudya swa vona ndlela ya mafambiselo na na timali leti lavekaka ku va ku fambisiwa hi hi swona leswi endlaka leswaku van'wamapurasi na van'wavarimi vo tala va tsandzeka ku xavisa swakudya swa vona eka matiko mambe.

Ina i swa nkoka ku va na xirhapa xa matsavu ekaya hikuva leswi swi ta endla leswaku u tshama u dya swakudya leswinene leswi faneleke leswi nga pfunaka no ehlisa High blood ya wena.

Ndzi nga endla borehole epurasini ra mina na ku va ndzi khapa tihomu ta mina ti ya nwa mati eka damu ra le kusuhi kumbe eka nkova wa le kusuhi.

Ndzi nga endla leswaku ndzi tshama ndzi hlayisa mati hi mikarhi hinkwayo hikuva mati ma ta va ya tsongahatekile hikuva mpfula yi ta va yi nga ni hi ndlela leyi a yi languteriwile ha kona.

Switirhisiwa swo tanihi tikhemikhali leswi tirhisiwaka epurasini swi nga endla nxungeto eka vatirhi lava tshamaka emapurasini hikuva loko va swi dzaha swi nga va onha naswona swi nga veka rihanyo ra vona eka nxungeto.

Switsotswana swi lava u va u karhi u swi tiva swinene leswaku leswi hi leswinene kumbe leswi hi leswo dlaya naswona leswo ta swi tele hi xitalo hi leswo dlaya kambe lexo ta hi xin'we ha xin'we hi leswo pfuna.

Ina ndzi tshama ndzi dya nyama ya mintong. A hi tekile nyama ivi hi chela munyu hi chela na swipayisisi ku va yi nandzika naswona ivi hi yi teka hi hayeka ediratini laha a hi yi omisa kona. Vukahle bya nyama leyi hileswaku u kuma hinkwaswo u kuma ti-vitamin hi ku hi ku ringanela hikuva nyama leyi yi va yi nga swekiwangi.

Ku cheriwa mirhi leyi yi dlayaka switsotswana kambe yi nga dlayi swimilani na swibyariwa. Hi tlhela hi tirhisa switirhisiwa swo tanihi nete kumbe byanyi ku funengeta swibyariwa swa hina leswaku switsotswana swi nga koti ku fikelela swibyariwa swa hina.

Leswi swi endla leswaku mati ya va ya ringanerile swinene. Leswi swi endla leswaku madamu ya tala na vanhu lava nga ni mathangi va va va talele hi mati.

Leswi swi nga endla leswaku swakudya swo phurosesiwa swi hungutaniwa swinene hikuva swakudya swo tibyalela swakudya swo huma nsin'wini swi ta va swi tele swinene.

Dzovo ri fanele ri endliwa mikarhi hinkwayo. Nkarhi wun'wana na wun'wana lowu varimi va nga na nkarhi ku va va endla leswaku va hlayisa swakudya na swimilana swa vona.

Yilitara ta siku a ti fanelanga ku hundza kwalomu ka twenty litres ku va mati ya tirhisiwa endyangwini naswona loko mati ya tirhisiwa ensinwini va fanele va endla leswaku a va tirhisi mati yo tala hi ku tirhisa tindlela tin'wani to cheleta swimilana.

I tindlela to fambisa swibyariwa swa vona emakete van'wani va hava na dyondzo yo nghenelela emakete van'wani va hava na dyondzo yo hlayisa swimilana swa vona loko swi khiwile ku va swi teka nkarhi wo leha swi nga onhakangi.

Mintlhontlho leyi nga kona i ku pfumaleka ka varhangeri lavo lulama naswona ku pfumaleka ka switirhisiwa leswi faneleke ku va ku pfuniwa varimi kumbe vurimi.

Misava leyi hanyeke kahle na swakudya leswi hanyeke kahle swi endla leswaku switsotswana swi nga koti ku hanya hi kurhula emisaveni yaleyo. Dwitsotswana a swi koti ku khomelela hikuva misava leyi yi hanye kahle.

switirhisiwa swa manguva lawa swi endla vuhumelerisi byi tlakuka byi ya ehenhla swinene hikuva a ku tirhi matimba yo tala naswona switirhisiwa swa manguva lawa swi kota ku endla leswaku ku humelerisiwa swibyariwa swo tala hi nkarhi wu tsanana.

A ndzi ta titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva ku lahlekeriwa hi swibyariwa a ku ta va ku nga ri ku lahlekeriwa hi swibyariwa ntsena kambe na mali leyi ndzi yi tirhiseke switirhisiwa leswi ndzi swi tirhiseke na vanhu lava ndzi ta va ndzi va thorile ku va va ndzi pfuna.

Ina ndzi tshama ndzi vona va senga xifuwo xo karhi. Xifuwo lexiya a ku ri homu naswona a ka ha ri namixo swinene. Va nghenile exibayeni va khapa tihomu hinkwato ivi ku sala leyi faneleke ku sengiwa ivi va yi boha swinene leswaku yi nga tshukunyuki ivi musengi a nghena ehansi ka yona na bakiti a senga masi.

Swibyariwa swa le makete swi fambisiwa ka ha ri mixo swinene dyambu ri nga se huma leswaku swi nga tshwi hi dyambu swi tsana naswona leswaku swi fika emakete swa ha ri ka xiyimo xa kahle swinene.

Vatirhi lava nga ta laveka va katsa mina hi nexe ndyangu na vatirhi lava nga ta thoriwa naswona ndzi na mfikelelo eka vatirhi lava hinkwavo hikuva va ndyangu ndzi tshama na vona mikarhi hinkwayo lava thoriweke na va tele vanhu lava lavaka mitirho naswona swi ta olova ku va ndzi thola.

Swibyariwa swa le masin'wini swo tanihi matamatisi, tinyala, tiphepha, ti-beetroot na ma carrots hikuva hi swona leswi tirhisiwaka mikarhi hinkwayo. Hi swona leswi tirhisiwaka loko va sweka siku na siku na mihandzu yo tanihi mabanana, ma-orange na man'wana na swin'wana na swin'wana hikuva hi yona mihandzu leyi dyiwaka ngopfu mikarhi hinkwayo.

I thekinoloji yo tanihi ti-drone hikuva hi yona leyi kotaka ku nghenanghena yi languta hinkwako yi languta switsotswana naswona lava tivaka switsotswana va kota ku vona na ku dyondza hi switsotswana leswiya na leswaku swi nxungeto ku fikela kwihi na leswaku swi nga hungutiwa hi ndlela yihi.

Swakudya leswiya swi nga tshuka swi hundzuka chefu hikuva swilo leswi va swi cheleke laya ku endla leswaku swi nga onhaki loko se swi tshamile nkarhi wo leha swi nga hundzuka chefu emirini wa munhu loko se a swi dya.

Ndzi nga tisa nongonoko lowu wu nga ta dyondzisa vanhu hinkwavo lava lavaka ntirho emapurasini lowu nga ta endla leswaku va va na ntokoto wa leswaku va fanele ku tikhomisa ku yini naswona va fanele ku tirhisa ku yini emapurasini. Leswi swi ta endla leswaku ku va va tirha emapurasini swi olova.

Hi ku ya hi mina tithekinoloji leti tshembisaka swinene i tithekinoloji ta chat gbt kumbe AI artificial intelligent hikuva ti kota ku hanya tanihi munhu naswona ti ti na vuswikoti bya vanhu.

Van'wamapurasi va nga seketelana hi ndlela ya ku va va dyondzisana swihundla leswaku vona va tirhisa ku yini naswona va tlhela va nyikana swikombiso laha va kotaka ku pfunana leswaku va nga endlisa ku yini ku va va byala hi nguva yaleyo.

Swakudya leswi titimelaka swi fanele swi hlayisiwa eka mahiselo lawa ya pimiweke hi ku ya hi laha swi sukaka kona naswona a swi fanelanga leswaku swi vekiwa eka ndhawu leyi hisaka swinene hikuva swi nga onhaka.

Ina hikuva ehandle ka mpfula a ndzi nga ta va na mati man'wani yo cheleta swimilana naswona hi mikarhi ya timpfula swimilana swi kula kahle swinene.

Masiku yo byala ya endla leswaku switsotswana swi fa na mavabyi swi ya fa swinene hikuva tikhemikhali leti tirhisiwaka ti dlaya switswotswana naswona loko ku karhi ku pfuvapfuviwa misava swi endla leswaku switsotswana naswona swi fa.